Ngesikhathi ngizwa ngale bhange ngithole izindaba ezimnandi ngazitshela nje ukuthi uyabona la ngiyahamba ngiyovula ibhange leli ngoba ngiyabona ukuthi inzalo yakhona ave iyinhle, koda manje ngiyamangala futhi ngithola nokudumala okukhulu. Okusho ukuthi kuzomele ngiqale phansi ngithole ezinye izindlela zokubeka imali kanye lelinye ibhange ngokunjalo, ngidumele kakhulu.

Ukuboleka imali kuzo zonke izindawo futhi izindawo ezihlobene nokubolekisa ngemali encane kuyingozi kakhulu ngoba inzalo zakhona zisuke zingaphezulu, zisuke zingaphezulu kwalezi ongakhona ukuthi uzikhokhele ugcina sewusebenzela zona futhi ugcina sowukhokha ngaphezulu kwale mali obuyitshelekile. Ngakho-ke, asigweme kakhulu ukuboleka iy'mali ey'ncane siboleke imali osuke uzobona ukuthi wenzani ngayo.

Kuyangijabulisa kakhulu ukwazi ukuthi nginomshwalense wami wempilo uma ngabe kuwukuthi ngiyandlula emhlabeni umndeni wami uzosala ubhekelekile futhi bazokhona ukuthi baqhubeke baphile, bakwazi ukwenza zonke izinto ebebefisa ukuzenza noma sengingekho. Bakwazi ukuthi baqhubeke babeke ukudla etafuleni, bakwazi ukuthi baqhubeke baphile baye ey'koleni abaya ey'koleni noma sengingekho, loko kuzokwenza ukuthi ngilale ngokuthula ingakho ngijabulile ngokuthi ngithathe umshwalense wempilo.

Sibonisa isidingo somphakathi sokukhululeka ngokwezimali kwesikhashana phakathi nezimo ezingalindelekile, ngoba uma uboleka imali yensiza ubolekwa umuntu siqu sakhe ukukhokha inzalo engeziwe futhi engaphezulu.

Awekho kakhulu amathuba okuthi ngingamuthumela imali ngedijithali ngoba lapho ahlala khona azikho izinsiza ngakho kuzomele siqale phansi sisebenzise indlela yakudala yokuposa, umposele imali okuzokwenza ukuthi kuthathe isikhathi futhi kubize kakhulu kunedijithali. Ngakho-ke uhulumeni kumele angenelele kulokho, alethe izinsizakusebenza ukuze kuzoba lula ukuthi kusebenze ngedijithali kumuntu ole edolobheni elincane kanye nomuntu osedolobheni elikhulu kungabi nankinga.

Ngingakwenza ukuba ngizihlelele owami umncwabo ngisaphila ngoba ngibona kuyinto elungile futhi kuyinto elula ukuthi uyenze ukuze umndeni wakho ungasali usemanzini ngenxa yakho, kepha bazoba nokukhululeka emoyeni kanti futhi angeke kuze kubize kakhulu, angeke kuze kudinge ukuba bakhiphe iy'mali ezingekho. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uy'hlelele indlela yakho yonke into wazi ukuthi uzohamba isilungile futhi angeke basale bekhala.

Indima eyidlalwa inkampani ezisiza ngokwelashwa ekuhlinzekeni ngosizo lwezempilo idlala indima enkulu kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi uthole usizo oluphambili ngale mali yakho osuke uyikhethile ukuthi uzoyibhadara. Ngakho-ke, uyakwazi ukuthi uthole usizo olusezingeni futhi usizo oluphakeme kunokuba uye osizweni lakahulumeni ngoba kwesinye isikhathi awulutholi usizo futhi awutholi abodokotela basezingeni.

Kuyinkinga kakhulu ukwenza into ngoba ubonela komunye umuntu naye eyenza kakhulukazi efaka imali phakathi ngoba ekugcineni kosuku izikweletu zisala nawe, futhi loku kuncolisa igama lakho ngoba uthatha iy'mali ongeke ukwazi ukuyibhadara ekugcineni kosuku konakala igama lakho. Ngoba wena usuke ufuna ukwenza into eyenziwa abangani.

Ngike ngayisebenzisa futhi ngibona kuyindlela elula ukuze ngithumelele umuntu ole kule dolobha elincane ngoba izindleko zayo futhi azibizi kakhulu, kanti futhi kuba lula kubo ngoba noma ungenalo ibhange thizeni kepha uyakhona ukuthi uyithole le mali engisuke ngikuthumelele yona ngenkundla yemali eziphathwayo. Akubizi kakhulu futhi kuyashesha.

Okokuqala, ngibheka indlela elula ngoba kwenzeke kwesinye isikhathi kanti lo muntu osuke ufuna ukumthumelela imali akanalo ibhange lelo osuke ulusebenzisa ngakho-ke, le ndlela isuke incono kakhulu. Okwesibili, isuke futhi incono nangamanani ngoba isuke ibiza phansi, izinkokhelo zayo zisuke zingaphansi kakhulu.